Ndingenza into yokuba ngaba bacacelwe kukuba xa belapha ekhaya mabayazi ukuba bathetha ulwimi lwabo lwasekhaya isiXhosa ukutsho. Baze bathi ke xa besiya esikolweni kubelapho bathetha khona isiNgesi. Yaye ndingaqinisekisa ukuba ngaba zonke iingxoxo esibanazo iba zezesiXhosa apha ekhaya ukubaqhelanisa nolwimi olu lwabo lwenkobe ukwenzela into yokuba ngaba ngengomso bangazulahleka okanye bazibone bengcono kunabantu abathetha isiXhosa kuba bona bekhuphe isiNgesi ngeempumlo.

Okokuqala, bendiya kuqala ndibaxelele okokuba ngaba eyona nto edibanise esi sibini luthando, yaye ndibacacisele ukuba ngaba ukuba umntu akusinguye owalapha eMzantsi Afrika kodwa ekwalapha kweli lizwekazi liyiAfrika loo nto leyo ithetha ukuba ngaba singamaAfrika sonke. Ngoba endulo yayingekho imida le ngoku ikhoyo kule mihla. Abantu babesuka phi naphi na baze noba kuphi na apho baya khona, yaye ndingabakhumbuza ke into yokuba ngaba bangalibali bantu into yokuba ngaba kukho nabanye bethu abasuka khona phaa emantla baza baza apha eMzantsi ngenxa yokuhamba nangenxa yempilo leyo esasiyiphila ngelo xesha ngako ke makungabi lula ukuba ngaba bakwazi ukugxeka abantu bengayazi uba ngaba basuka phi bona.

Indlu yesibonelelo umntu uyifumana ngokuthi ayobhalisa kwiziko likarhulumente elikufutshane naye nekulapho azokwazi ukuba khona kugcino magama lakwarhulumente, ukwenzela into yoba ngaba kuze kuthi xa ngaba sele ziphuma izindlu akwazi ukufumana inombolo yendlu afumane kunye netayitile yomzi wakhe.

Izixhobo zomculo wesiNtu ezazisentyenziswa kwiingoma zakudala endizikhumbulayo, ligubu elenziwe ngofele lwesilwanyana, kusenokuba lifele lenkomo okanye lifele lehashe okanye lifele ledonki. Umkrubhe okanye uhadi. Ezo zixhobo zisasebenza kunamhla oku kwimiculo yangoku yaye zisasetyenziswa ngalaa ndlela zazisetyenziswa ngayo kudala zakhe isandi nesingqi esimnandi esiyolisayo kumculo wethu wale mihla.

Sakhe sachaphazeleka kakhulu bubusela bemfuyo. Okwenzekayo kukuba imfuyo yasekhaya ihlala esibayeni okanye ke kubuhlanti obubiyelwe kude kufuphi nekhaya eli lethu. Kuthe kanti ke ngentlwa ithile sava izinja zisenza umkhulugwane, sisiva kusiwa amakhamandela kuthe kanti loo makhandlela ngala besikhamandele ngawo, sivale ngawo ubuhlanti obo. Kanti iinkomo zikatata ziyahamba zonke. Kwashiyeka nje iigusha kwakunye neebhokhwe, eyona nto ebabeyifuna yayiziinkomo. Zayowela umlambo iGqili zayokufumaneka kwifama eseFreyistata.

Kubalulekile ukufundisa ulutsha iiresiphi zokutya kwesiNtu kuba kaloku abantu abadala abazuphila unaphakade. Bazawuhamba kweli limagade ahlabayo bashiyele abantwana okuba ngaba ibe ngabo abakhokela iintsapho. Nalapho ke uyawufumaniseka into yokuba ngaba ngabo abaza kube bekhokela micimbi ithile eza kudinga okokuba ngaba kuphekwe ukutya kwesiNtu okufana nomqa, umbona, isidudu samabele abomvu, isidudu sombona obomvu. Loo nto leyo ke ukuba ngaba umntwana akayazi indlela ekuphekwa ngayo, kutsho okokuba ngaba isiNtu sethu siphandle.

Oku kungatshintsha indlela yam yokucinga, indlela yam yokuthetha nendlela yam yokwenza kuba xa ngaba usebenza ngezityalo kudingakala ukuba ngaba ube nentliziyo ethobekileyo, ube naso isineke, ukwazi ukuxhumana nazo iintyatyambo okanye izityalo ezo zakho uzityalileyo. Kuba izityalo ziyakwazi ukumamela okanye ziwuve umoya okanye iimvakalelo yomntu lowo uzityalayo. Loo nto leyo iye izenze into yokuba ngaba ukuba ngaba ungumntu ochwayitileyo, umntu okwaziyo ukuthetha nazo zikwazi ukukhula kakuhle kodwa ukuba ngaba ungumntu onentliziyo ebopheneyo akukho nto eza kukhula. Koko kuzawuvele kubole imbewu leyo uyihlwayeleyo emhlabeni.